Eya maxaka ya vona hikuva hi vona va fanele va languta ku ri ndyangu hinkwawo wu wu tshamisekile naswona va va tirha hi matimba ku ri va va kurisa ndzi tanihi vana va vona.

I mintirho ya vavasati emindyangwini swi cince loko vavasati va sungula ku tirha na vona so swi endle leswaku va nga kumi a va va na nkarhi lowutsongo vo tirha emindyangwini kambe khale a va a va nga pfumeleriwi leswaku vatirha naswona hi vona va fanele va hlayisa muti loko vavanuna va karhi va ya va tirha va senda mali ekaya kumbe va rhumela mali.

A xava khekhe xa va na swa ku nandzika swakudya hi rhamba maxaka kutani ku tsakiwa ku tlangeriwa siku ro velekiwa.

A hi mhaka ya kahle hikuva swi kombisa leswaku wa swi tsakela ku va n'wana a velekiwile naswona a yi i wa nkoka eka wena siku ra yena ra ku velekiwa i ra nkoka eka wena.

Vanhu lava va vutisa leswaku xana u na vana naswona u i yini lexi a xi tsakelaka e leswaku wanuna wa yena a n'wi endlela swona naswona i u ti yimisele yini hi vutomi.

Ina hi vutlhari leswaku nghenelela vukati hikuva wanuna wansati u swi ta n'wi tikela leswaku a hanya a ri 1 u ta lava wanuna lowa a nga ta n'wi nakekela a tlhela a nakekela na vana vakwe if i ta va ri na n'wana.

A swi tele swa swiambalo swa ndhavuko eka vavasati va va va Xitsonga i i xibelana na na tindindani.

Swihinga leswi va hlanganaka na swona hikuva va nga lavi ku tekeriwa hansi kumbe va yisa ndhavuko ya vona ya ehansi.

I ntiyiso va va va ri ni paparantima kutani va fanele va va basisiwa khombo ra vona.

Mintirho ya vavasati hi ku hlayisa muti va sweka va va va va endla sure ku ri e muti wu tshama wu basile naswona wa wa languteka.

A swi endla leswaku va kota ku dyondzisana ku ya hi mindhavuko leyi va humaka eka yona ku va munhu u dyondza eka munhu un'wanyana.

A ndzi ta katsa mabulomu ku va mabulomu hi wona ma navetisaka eswiambalweni naswona ma sasekisa swi ambalo.

A swi nge khumbi mahanyelo ya yena ntsena lava a ya saleke na vona va n'wi kurisa hi ndlela ya kahle.

Ndzi nga vutisa leswaku loko a ha ri ntsongo i yini leswi a va swi languterile eka yena mayelana mayelana na vukati kumbe leswi a va navela leswaku mayelana na ntirho lowu a fanele a wu tirha naswona laha a fanele a fikelele kona tanihi wansati.

A ndzi ku khensa buti ku va u vhe kona vuton'wini bya mina na leswo ndzi endleleke swona na ku va a ndzi susumetele ku va ndzi va lonene ndzi tshama ndzi tshembekile na leswi u ndzi susumetelake ku va ndzi ndzi tirha hi matimba ku va ndzi fika laha ndzi nga kona ndzi khensa ngopfu.

A ndzi nga rhanga Benny Mayengani hikuva hi yena hi xona xiyimbeleri lexi ndzi xi tivekeke xi nga duma eGiyani ene ndzi rhandza tinghoma ta xona swinene.

Varhangeri varhangeri lavakulu i matsonga naswona ntirho wa vona ku yimbisa a va xinuna.

Ina i swa nkoka ku va swi ta endla leswaku vukhongeri hinkwabyo byi va byin'we naswona vanhu hinkwavo va ta kota ku seketela lava swi tsakelaka va seketela vukhongeri byo lebyi hi ndlela ya kahle.

Swi ta pfuna leswaku a wu kota ku hanyisana na vanhu hikuva swi endla leswaku a u nga tshami u ti pfalerile endlwini kambe wu wu kota ku ku vulavula na vanhu naswona u swi tiva leswaku a swa tsakisa ku tshama na vanhu u naswona dyondza e swo tala eka vanhu van'wana.

Swi nga va swinene leswaku ku va ku va na channel leyi tlangiwaka ya ya vatsonga eka xivonelakule kumbe swivonelakule leyi hlamuselaka ndhavuko wa wa matsonga naswona ndlela na tindlela leti va hanyaka ha tona so swi nga endla leswaku vana vanhu van'wana na vona va navela ku tiva swo tala hi hi ndhavuko ya ya matsonga.

Ntlawa lowu fanelaka ku ku sweka eka nkhuvo wa muxatu ni wa rifu hi lowa catering hikuva wu sweka swakudya swo nandziha naswona wa hatlisa swinene.

Vavasati va nga mbala xibelana kambe va xinuna va nga ha mbala tinjhovo.

Ina hikuva hinkwenu ha ringana ka khatariseki leswaku wanuna hi yena nhloko ya muti kambe loko swi ta ka loko swi ta ka ka ku averiwa hi fanele hi ringana hinkwenu.

Emadorobeni swipiqo leswi vanhu va hlanganaka na swona hileswaku ndhawu yo yo tshama u fanele ku hakela a ku na ndhawu ya mahala yo tshama eka yona.

A ndzi kombela leswaku ndzi ndzi mi hlayela swakudya swo nandziha leswi ndzi nga ta mi swekela swona eka mi eka micato wa n'wina handle ka guxe hikuva guxe ri kahle eka loko ku lo tshamiwa njhe ku nga ri na ku nga ri na na na ntlangu kumbe mucato a ndzi tsakela ku mi swekela nyama ya homu nyama ya huku na khavichi kumbe xipinichi hikuva swa nandziha naswona swi ta tsakisa vanhu lava va mi vhakeleke ku ta seketela mucato wa n'wina.

Hikuva va kota ku va ta kota ku va circumcise hikuva i swa nkoka ngopfu eka vona va xinuna.

Ina a ndzi ta swi endla hikuva mina a ndzi voni xihoxo eka swona hikuva i munghana wa mina naswona mhani wa mina swa ha fana na loko ku ri mhani wa yena.

A swi koteki hikuva bibele ya hi hlamusela leswaku munhu loko a file a nga twi naswona a nga voni.

A swi koteki tanihileswi ndzi hlamuserile ndzi hlamuseleke leswaku bibele ya hi byela leswaku lava feke a ku na lexi va ha xi kotaka loko va va file va file va hundzile emisaveni naswona va nge koti ku vona a va twi nchumu a ku na lexi va xi kotaka so loko va ya va hundza emisaveni va hundzile.

A va kona varhangeri va xisati lava rhangelaka i va xinuna ntsena naswona i vuhosi bya ka Mnisi.

A ndzi yimi na swona hikuva mina ndzi tshemba leswaku Kreste i ve kona naswona wa hanya Xikwembu xi kona naswona xa hanya so yelweye lava vulaka sweswo a va yi va ya ringesa ku pfala vanhu matihlo leswaku va nga khongeli Xikwembu lexi hanyaka kambe va khongela vanhu lava feke lava vulavulaka va vuriwaka ku ri i swikwembu swa hava so swi endleliwe ku pfala vanhu matihlo leswaku va famba endleleni yo yo ka yi nga ri kahle.

A swi kona hikuva hina a hi a hi landzeleli swilo swa ndhavuko naswona hi landzelela milawu ya Xikwembu na n'wana wa yena ku nga Yeso Kreste.

A ndzi tlangeli na yena hikuva laha ndzi nghenaka kona eka timbhoni ta Yehovha a swi pfumeleliwi swilo swo fana na na sweswo naswona hi famba hi milawu yin'we ntsena a hi landzeleli milawu yin'wanyana handle ka leyo.